Into endingayenza kukuba ndicele aba bavileyo umyalezo ngelaa xesha bendifowuna ukuba bakwazi ukuba bandincedise xa ngaba ndizocacisela aba bangakhange beve ukuba bekukho impazamo eyenzekileyo. Loo nto ingenza kube lula ukuba bayiqonde.

Izinto endizikhumbulayo kukuba ndandinexhala kakhulu kodwa eyona nto endiyikhumbulayo kukuba kwathathwa iisampuli ndabuzwa imibuzo gqiba wandixilonga ugqirha malunga nale nto ndandiyiyele ngelaa xesha.

Yandichukumisa kakhulu, yandichulumancisa yonke loo nto kuba ndaba nolonwabo. Indlela esasincedwa ngayo yayikhawuleza kwaye abantu abadala kwakungadingeki ukuba bahlale ixesha elide, yonke into yayisenza ngokukhawuleza. Loo nto iphinde yenze umsebenzi olula koomongi noomongikazi.

Ngoba siphila kwixesha leteknoloji kule mihla, into endinoyenza kukuba nditshicilele phantsi ngolwimi lwam le nto izobe indiphethe ngelo xesha ndizobe ndindwendwele elo candelo. Loo nto yenze kube lula ukuba siqondane kwaye sivisisane noxa singathetha ulwimi olufanayo.

Into endinoyenza kukuba ndibhalele isebe lezempilo kusengexesha ukuze bezokwazi ukukhawuleza bazise amayeza kusengexesha, kungekafiki zigulane ezizodinga lawo mayeza angekhoyo okanye anqongopheleyo.

Into endinokuyenza kukuba ndicele umasipala kunye noRhulumente ukuba andise iiklinikhi ezisezilalini. Enye into endinokuyenza kukuba ndizame ukuba kube khona iimoto kunye neebhasi ezizokwazi ukuthutha abantu abazoya kwizibhedlela ngexabiso elifikelelayo ukuze bazokwazi ukunyangeka ngokukhawuleza.

Into eyenza abantu abadala bathandabuze ukufuna unyango kungenxa yezizathu ezininzi kakhulu kanjengeemeko zentlalo, uqoqosho, inkcubeko kunye nenkqubo yezoluntu, iindleko. Unyango lubiza kakhulu kwixesha langoku, ngoku abantu badala abakwazi ukufikelela kakuhle kuba babhatale unyango olunjalo. Intlalo yemeko, kuye kwenzeke kube khona uxinzelelo ngamanye amaxesha kugcwale kakhulu kwiindawo zonyango, loo nto ikwazi ukuba abantu abadala bangakwazi ukumelana nalo meko.

Ewe, ndicinga ukuba bakhathalelwe kuba abantu abadala balunikwa kuqala uncedo kwiindawo ezifana nasezibhedlela nakwiiHome Affairs. Yiyo loo nto ndicinga ukuba baxatyisiwe kakhulu.

Ewe, ndicinga ukuba imali yenkamnkam evela kuRhulumente iyinxalenye ebalulekileyo ekuncedeni abantu abadala bafikelele kukhathalelo lwempilo kukwavumela ukuba banciphise iingxaki zezimali. Kodwa ukuze isebenze ngokugqibeleleyo kufuneka kuqwalaselwe nezinye iimpembelelo ezifana nokufikelela kwizibhedlele, ukomelela kwemali kunye nokukhulisa iinkonzo zempilo ezifitshane noluntu.

Amalungiselelo aphumelelayo aqala ngokwazisa imfuneko katata ngokusondeleyo, ukwenza indawo ekhuselekileyo nenobubele, ukumkhuthaza ukuzimela kwakhe ngokusemandleni kunye nokubonelela ngenkxaso eyaneleyo kokubini nomzimba nengqondo. Ukusebenza kunye nosapho, abaqeqeshi neengcali kuluncedo kakhulu, ndibona ngathi kungalunga xa kunoba njalo.

Okay, ndingamcebisa umama ndithi mama ndiyakuva kwaye ndiyakuqonda ukuba uziva unesithukuthezi kuba uhlala wedwa emzini wakho. Ukukhangela ikhaya labantu abadala lixesha elibalulekileyo kwaye ndiyavuma ukuba kunoba yinto efanelekileyo kuwe ngoku. Ekhaya labantu abadala uza kuba nethuba lokuba ungabiwedwa uhlale nabanye abantu abaneminyaka efana nawe. Oku kunokuphucula umoya wakho kukuncede ungabineengxaki zokuba uzive usoloko uwedwa. Kwakhona kukho abantu abanakekela wena rhoqo abazakunceda ngazo zonke iimfuno zakho nokuba kukunyamekela emzimbeni.

Izinto endinokuzenza ukunceda ugogo ukuba athathe amayeza akhe ngexesha elifanelekileyo kukusebenzisa i-alarm okanye ikhalenda ukuba ndisete ixesha lokuba indikhumbuze nanini na xa kumele ugogo athathe amayeza akhe ukunceda ukucwangcisa ngamayeza, ukuthetha noogqirha kunye neengcali zonyango ukuze bazondicebisa ukuba ndenze kanjani.

Umama xa engangena kwikhaya labantu abadala uyakufumana unyamekelo olungcono olungaphazamisekiyo ephucula ubomi bakhe ukhuseleko kunye nomgangatho wobomi. Oku kukhupha umthwalo kusapho kwaye kuvumelana nokuba babe nokwaneliseka nokuba umama uyakhathalelwa kakuhle.

Izizathu ezibangela abantu abadala ukuba babe mathidala ukusa abazali kwikhaya labantu abadala okokuqala, yimvakalelo yokuba bayazilahla okanye bayazishiya izihlobo zabo. Ezinye yinkolelo mbumbulu kunye neenkcubeko. Abanye abaqinisekanga ngemeko yekhaya labantu abadala. Enye into abahluphayo kukuxhalaba ngokwezimali.

Ndicinga ukuba xa ndinoncokola notatomncinci ngendlela enobubele kunye nokumcebisa ngendlela yokulawula imali inokumkhuthaza kakhulu ukuba asebenzise imali yakhe yenkamnkam ngendlela efanelekileyo aqinisekise impilo yakhe nomgangatho wobomi bakhe. Ndimbonise nangokubaluleka kwemali nangendlela yokuyisebenzisa.

Into endingamcebisa ngayo utatomncinci kukuba asebenzise imali yakhe ngendlela elungileyo, anciphise iindleko. Angazibandakanyi kwizinto zokusebenzisa imali engafanelekanga, athenge ukutya okunempilo okungabizi kakhulu ukugcina imali encinci inyanga nenyanga ukuze xa kukhona imini kaxakeka akwazi ukuzilungiselela angahluphi abantu kunye nezinye nezinye.